Ri tshi amba ri khou sedza sia ḽa ikonomi u badela lobola zwi kama vhathu vhanzhi nga ndila yo fhambanaho. Ngori ikonomi a yi khou hula, i khou wela fhasi zwine zwa ḓo sia vhathu vhanzhi vha si na tshelede and u sa vha na tshelede ndi u sa kona u badela lobola.

Na luthihi ndi nga si takalele u marriage ngori muthu wa hone u vha u sa ḓivhi na zwa uri u mu funa kana u ḓo mu funa na, na luthihi. Ndi hezwo zwine zwa si last, zwa si vhe lwa tshifhinga tshilapfhu.

U ambara zwiambaro zwa sialala musi muthu a khou vhinga, ndi u sumbedza u vha culture ya hau. Ndi u sumbedza uri iwe u ya takalela culture yau na vhuvha hau na vhubvo.

tshi ndi zwithu zwezwo zwine muthu a nga, a nga zwi takalela nga maanḓa ngori vha bika zwiḽiwa zwavhudi nga maanḓa.

Kha musalauno na musalauḽa, phambano ya musalauḽa na musalauno, vhasadzi vho vha vha sa tendelwi u vha vharangaphanḓa mara zwa zwino vha khou ya tshikoloni, vha vhala dzibugu. Vha zwi gudela zwezwo zwa vhurangaphanḓa and vha khou zwi kona nga maanḓa.

Hu tshi khou bikiwa tshidzimba musi hu tshi bikiwa tshidzimba hu shumiswa mavhele na phonḓa. Ndi zwone zwithu zwine zwa shumisiwa hezwinoni muthu a tshi khou bika tshidzimba. Ndi zwone zwine vhakale vha vha tshi shumisa na zwino zwi kha ḓi shumiswa. Vhaṅwe vha shumisa ṋawa.

Ndi vhona zwi songo tea na luthihi, a zwi tendeliwi u sia zwiambaro zwi no sia zwipiḓa, ngori vhasidzana vhanzhi na vhasadzi vhanzhi vha khou ṱangana na dzi khakhathi nga nṱhani ha zwezwo zwa u sia zwipiḓa nnḓa zwa muvhili.

Zwithu zwine zwa tea u itea hu tshi khou bikiwa dovhi ndi u sinḓa, ndi u sinḓa nḓuhu. Zwi vha zwi tshi khou bva zwi khou ri, u khou ḽi bika nga ṋama kana nga muroho na. Arali u khou ḽi bika na ṋama, ndi u sinḓa nḓuhu wa dzi shela nga ngomu bodoni, dza vhibva wa posa ṋama nga ngomu wa bika. Zwino a zwi vhi zwa dina kana u na nyala wa posela nyala.

Thikho ya muṱa ndi ya ndeme nga maanḓa ngori u ya kona u ḓadzisa fhaḽa na fhaḽa navho, u a kona swikelela hezwinoni zwine zwa khou ṱoḓea zwino maybe na zwo no fhirisa khaṅwe na zwo no fhirisa hezwinoni zwine zwa vha zwi tshi khou nyangea.

Ndi vhona u nga minwenda i na mivhala minzhi i tshi sumbedza lunako lwa vhavenḓa. Muvhala wa red, u vha u khou sumbedza uri na, na blue na mutshena.

Muthu wa munna u tea u ambara marukhu, a zonyedza, a vhofha bannda. Arali zwi tshi konadzea a dovha a ambara na bazhi yawe.

Hu vha hu khou pfhi a ambare nga nḓila i ṱhonifheaho nahone ndi u sumbedza vhubvo hawe hune a vha a khou bva hone. Ndi zwezwo zwine zwa vha zwi khou sumbedziwa.

Iṅwe reason ya uri vha ye hangei ndi ya uri vha gude zwithu zwa kutshilele, vha gude milayo na zwa uri munna u tea u ḓi farisa hani.

Maitele ndi a u ambara nga zwiambaro zwa sialala, ndi a u ambara zwiambaro theme dzine vhathu vha ri ndi theme, kuambarele konoku kwa sialala.

Hu tshi pfhi hu tou kiwa muroho wa aneliwa wa itiwa zwigwada arali u wa vhuluvha wa vha wa vhuluvha, arali u wa muṋawa wa vha wa muṋawa.

Delele ḽi ḽi ḽi tshi bikiwa ndi u tou thoma wa shela maḓi kha pani, a vhila wa shela mukango, wa posa ṱamaṱisi then wa zwi mixer wa, wa delele na muvhazwi, wa zwi posa nga ngomu wa bika, zwo tshi xaxara u tshi rembulusa, then wo no fheza wa miṋa maḓi, wa kongonyedza ṱamaṱisi wa shela muṋo. Zwa vha zwo fhela.

Vhunzhi hazwo ndi uri vha ya dzula, vha dzula tshifhinga tshilapfhu nga maanḓa havho vhathu vha vhoṱhe. Ndi one masiandaitwa avhuḓi, a si avhuḓi ndi uri vhunzhi havho vha, ni a wana vha kha relationship nnzhi nnzhi.

Musi hu na minyanya, musi hu na zwimima zwezwi ndi hone hu tshi bikiwa zwiḽiwa zwa sialala nga vhathu vhahulwane na vhakegulu.

Arali i khou amba ndi vhona u nga i vha i khou amba nga ha lunako, a hu na zwiṅwe nga nṱhani ha lunako.

Vhuṅwe ha vhuṱambo vhune nda vhu ḓivha, ndi vhuṱambo ha mitshino hune ha vha hu khou tshiniwa domba, hune ha vha hu khou tshiniwa malende, zwifasi zwezwi zwo yaho nga u fhambana fhambana.

Hu vha hu khou ḓa vhuswa ho vhu no ni ho ḓifha nga maanḓa. Vhuswa vhune ha vha, ha vha soft nyana kana vhuswa ho ḓifhesa na ṋama nga maanḓa ya kholomo.

Zwithu zwine zwa tea u itea ndi zwa uri malume wa munna vha tea u ya ha musadzi, vha swika vha male, a ntshe lobola. Ndi zwone zwithu zwezwo zwine zwa tea.

Hu na mitshino i ngaho malende, domba, ndi zwithu zwine zwa tshiniwa, zwa tshinwa nga vhafumakadzi, ndi zwithu zwine zwa zwi tshi khou tshiniwa nga vhathu vha vhafumakadzi.

Hai, ndi vhona vha sa ḽi nga nḓila yo linganelaho ngori zwiḽiwa zwi vha zwi songo ḓala. Hu vha hu sa tou vha na zwiḽiwa zwinzhi ndi ngazwo vhana vha sa ḽi nga nḓila yo linganaho.

Zwiḽiwa zwine nda zwi funesa nga sialala ndi ṱhongolifha, ṱhongolifha ndi dzine nda dzi funesa nga maanḓa. Tshiṅwe tshithu hafhu ndi tshidzimba na tshidzimba ndi tshi funa luṅwe.

Mutshato zwine ra amba uri ndi ndi ndi thendelano vhukati ha vhathu vhavhili. Mukato. mutshato i vha i tsumbo ya lufuno, i vha i tsumbo yo ri havha vhathu vhavhili vha ḓo dzula vhoṱhe lwa tshifhinga tshilapfhu. Havha vhathu vhavhili vha kha lufuno, vha kha ḓi yo tshimbidzana nḓila ya lufuno vhoṱhe.

Ndi zwihumbudzi zwinzhi, ndi zwihumbudzi zwinzhi nga maanḓa zw ngaho mashonzha, tshiḓamba, mukusule. Ndi zwithu zwine ngoho zwa tou nkhumbudza kale.

Ya ndi vhona u nga zwo tea arali vha tshi khou swika, vha swika vha shumela miṱa yavho uri vha sa fe nga nḓala. Ndi vhona u nga ndi zwone zwine vhanna vha tea u ita a zwone mara arali munna a tshi vho bva a ya a sia muṱa wawe a si tsha u ṱhogomela ndi zwone zwine nda nga ri ya zwi vha zwi sa, zwi sa, zwi sa iti.

Zwi fhiwa muṱuku ane a khou tevhela nga murahu arali zwi si tsha u lingana ndi zwone zwine ra fhirisela kha a tevhelaho. Zwi fhiriselwa kha a tevhelaho arali zwi si tsha u lingana ane avha muṱuku kha iwe.

Ndi musi vho runga miṅwenda ya ya hemmbe, vha dovha vha ita na vhurukhu ha hone, vha ṋameledzela nga miṅwenda. Ndi yone fashion ine nda vhona u nga ndi ya ndeme.

Ndi farela kha tshitaela tshanga tsha muthu nga eṱhe. Thi tevheli dzi dzi dzi dzi dzi nthu, fashion ya khalaṅwaha, ndi nyaga tshitaela tshanga tsha muthu a eṱhe.

Ndi malabi a miṅwenda, malabi a miṅwenda ndi one ane vhathu vha a takalela nga maanḓa. Ndi yone fesheni ine yo dzhena zwino vho ita hemmbe vha ri na labi ḽa miṅwenda.

Ndi nga ṱoḓa muthu, wa ṱoḓa muthu ane a vha na tshenzhemo kha zwenezwo zwithu. A u bikela zwone. Ndi u ṱoḓa muthu a re na tshenzhemo.

Zwiḽiwa zwo ḓoweleseaho zwine zwa wanala nga maanḓa minyanyani ndi ṋama ya kholomo zwithu zwo tou nga magulu ndi zwone zwiḽiwa zwine zwa wanala nga maanḓa.

Fashion ndi zwithu zwiswa zwine a zwi tou thoma u tou vha na mbvumo kha vhathu, zwi nga vha zwiambaro zwine a zwi a zwi muthu a to, a zwi tou wanala zwavhuḓi vhuḓi.

Ndi ndi ndi ndi murero une wa ri wa sa ḽi pfha u vhudzwani u ḓo ḽi pfhela vhulalo zwine zwa amba uri arali wa sa pfha, wa sa thetshelesa musi u tshi laiwa u ḓo tou ḓivhonela nga au maṱo ḽiṅwe ḓuvha.

Ndi fesheni ya tshi zwino zwine zwa khou itea, nṋe a thi vhoni vhukhakhi arali vha tshi ri u ambara zwa vha fanela.

Hu na zwishumiswa zwo khetheaho. hu na zwishumiswa zwo no tou nga zwidundu mitoli, u sinḓa dzi nḓuhu. Ndi zwishumiswa zwine zwa shumiswa zwezwo.

Makhadzi ndi zwone u tamba tshipiḓa tshihulwane tsho no tou nga tshipiḓa tsha u phasela. tsha miphaso, ndi ene ono tea u phasa sa makhadzi uri vhadzimu vha ri vulele dzi nḓila.

Hu na mishumo yo no nga malende musi hu na malende, ha vha na mishumo yo no tou nga musi hu khou phasela. Ndi mishumo ine wa ambara na vhulungu, even na minyanyani u ya ambara vhulungu.

Vhaswa vha hune nda dzula hone vha funesa zwiambaro zwa musalauno u fhirisa zwa sialala ngori a vha pfhesesi maitele ashu a sialala ndi ngazwo vha tshi funesa zwiambaro zwa musalauno.

Ro no ḓowela u ṱanganyisa Tshivenḓa na na lungesi English ngori ri vho, tshiṅwe na tshiṅwe ha ano maḓuvha ri vho funziwa nga English zwino zwi a ri kanganyisa musi ri tshi vho amba na Tshivenḓa ri tea u ṱanganyisa na English.

Ee, zwo no ḓowelea nga maanḓa musalauno zwo ri vhathu vha shumise nyambo dzo fhambananaho musi vha tshi kho amba. Ndi vhona u nga vhathu vho no ḓowela u amba dzinwe nyambo dzine vha ita vha tshi hangwa maipfhi nga luambo lwa havho.

Hu na masiandoitwa manzhi munna a nga ḓi ri a tshi swika ngei tshikhuwani a ḓiwanela muṅwe mufumakadzi a thoma muṱa wawe haningei a si tsha vhuya ngeno hayani. Na wa musadzi an ga ḓi sala at shi wana muṅwe munna ngeno hayani ngeno wa munna a khou shuma makhuwani.

Zwiḽiwa zwa sialala zwi lugiswa nga vhuronwane nahone nga maanḓa muliloni zwino vhathu vha tshizwino vha funesa zwiṱofu, u bika nga zwiṱofu.

Ndi vhona delele ḽi ḽa ndeme nga maanḓa vhu nga naḽo ḽi na mutakalo munzhisa nga maanḓa nahone ḽi dovha ḽa vha ḽiṅwe ḽa zwiḽiwa zwa sialala zwo no ḓifhesa nga maanḓa.

U ṱanganedza vhaeni nga zwiḽiwa nga mvelele ya hashu. U tou vha bikela zwiḽiwa zwa sialala zwo no tou nga zwidzimba mashonzha ndi uri navho vha ḓo tou pfha vho ṱanganedzea.

Vhathu vhanzhi vha ambara zwiambaro zwa traditional, zwiambaro zwo to rengiwaho, vhaṅwe vha dovha vha ḓi ambara zwithu zwo no tou nga dzi suthu zwezwi uri vha vhonale minyanyani, mara vhunzhi ha vhathu nga hafha vhuponi ha hashu vha ambara zwiambaro zwa sialala.

Hai vhaswa vha musalauno a vha a ambari zwiambaro zwine zwa ṱhoniphea, u ḓo wana muthu o ambara tshikete tshine tsha sia zwithu nnḓa, u ḓo wana muthu o ambara kukete kuṱukuṱuku a ambarisa zwinwevho zwine wa sala u khou vhona nazwa nga ngomu o ḓi ambara.

Ndi zwiambaro zwilapfhu nahone zwavhuḓi na dzi hemmbe zwithu zwezwi zwo no tonga zwa sialala, dzi hemmbe dza sialala marukhu a sialala, zwithu zwo no tonga dzi suthu vho ambara dzi suthu, zwithu zwo no tonga fomala ndi zwone zwithu zwine zwa ita uri vhanna vha ṱhonifhee.

Ee vha sa fumakadzi ndi vhathu vhane vha tea u ambara zwikete dzi rokho ndapfu zwithu zwo no ṱhonifhea, zwino u tshi khou ya na tshifhinga nga vhana vha zwino vhane vha khou bebiwa a vha tsha nyaga zwiambaro zwine nda khou zwi vhona, vha ambara zwiambaro zwi sia zwithu nda zwine vha vha vho sia zwithu nda, uri vhanna vha vha vhone, ndi zwezwo zwo no itea.

Muthu ane a dzhia a tea u vha dzhia a vha ṱhogomela, ndi muthu wa lushaka, hungavha malume, hungavha makhadzi, hungavha mme muhulu kana dzi khaladzi kana vha dzi khaladzi kana vhakomana, ezwo no ndi nga murahu ha musi ndi muthu ane a nga si vha shengedza ngori ndi vhathu ndi vhana vha hayani, a zwi fhiriswa nga musi vho to ya nnḓa vha khou ita zwo ita nthu nnḓa, ndi zwi vhona unga ndi zwone zwavhuḓi zwezwo.

Muthu musi o lovheliwa nga mufarisi u tea u dzula kha zwithu zwo no pfhi maṱirasi a dovha hafhu a ṱanzwiwa nga vhahulwane, vha mu ṱanzwa zwithu zwine nga tshivenda rari ndi tshi nyama vha mufara muvhili.

Muthu o lovhelwaho nga munna a nga to ambiwa naye zwavhuḓi uri zwi a itea ndi shangoni, a aluse vhana vho salaho u ḓo ḓi vhona munna wawe na nga kha vhana vhane vha vha hone, ndi vhona unga anga pfhesesa uri vhutshilo vhu tea uya phanḓa a sale a khou alusa vhana.

Mufumakadzi o lovhelwaho nga munna ha ngo tea u gidima gidima na vhaṅwe vhanna nga tshetsho tshifhinga tsha musi munna wawe asathu fhedza tshifhinga o vhulungwa kana a tshe motsharani, musadzi o lovhelwaho nga munna ha teyi u ṱuwa a tshi khou vhidza vhaṅwe vhanna hanefho mudini ngori hu vha hu u dalela muḓi wa munna houḽani o ri siaho.

Ee hu tovha na tshifhinga tshine mufumakadzi a fanela u tshi u tshi fhedza musi munna wawe o lovha uri a kone u wana muṅwe munna, a nga ḓi fhedza ṅwaha arali munna wawe o vhulungiwa sa ḓuvha ḽa ṋamusi hu dzi hu hu August nga August i ḓaho ha vha hu khou bvuliwa kana dzinguvho hu khou phakheliwa vhathu zwithu then anga kona u kona u ha u isa phanḓa na vhutshilo hawe.